Basebetsi ba hao polasing ba kopa o ba hire ka nako tsohle hore ba tsebe ho amohela pension ha se ba fihlile dilemong tsa ho phomola. Na o tla ba thusa o fane ka mabaka a hao?

Ditlhapi tsa tuna ha se di le makotikoting di monate hape di na le dimatlafatsi mme mmarakeng ditheko di hodimo ha re dibapisa le dijo tse ding tse bolokilweng. Na seo se bakwa ke eng, o sa na le kgahlo ya ho di reka ha se di le makotikoting?

Meputso ya batho ba sebetsang polasing e tlase haholo ebile ha ba kgone ho fepa malapa a bona hantle. O bona sena se bakwa ke eng ke ha re tseba polasi ke kgwebo e tlisang tjhelete e ngata ho monga yona.

Ho tsena tsa temo ho qhekella e ne e le mokgwa wa ho phela mehleng ya kgale ho batsumi ba beile marumo fatshe, ba ne ba tlameha ho qhekella hore ba tsebe ho fela app malapa a bona. Hlalosa dijalo tse tummeng kapa tseo o di tsebang e le thatohatsi ya batho ba qhekellwa. O hlalose le hore di ba thusa ka eng haholo.

Temo naheng ya rona e bapala karolo e kgolo moruong wa rona. Dihlahiswa tsa rona di romelwa mose ho mawatle seo ke mohlala wa hore o bone bohlokwa ba temo ka pono ya hao. Hlalosa ka karolo e temo e bapetseng ka ho theha mesebetsi naheng ka kakaretso.

Ha selemo se tlo fela ho tla difefo tse ngata ebile dimela tsa borapolasi di ya senyeha qoqela mme wa hao hore polasing ya ntate o bone senyeho e ka kang.

O dula toropong di-flat-eng o utlwetse ka hore hona le batho ba entseng dirapa hodima di-flat tsa bona o bona e le nthwe ntle. Bitsa kopano le batho bao o dulang le bona. Di-flat-eng le bontshisane bohlokwa. Taba eno o tlo reng ho batho?

Motswalle wa hao o batla ho qala serapa sa meroho hore a tlo fepa batho ba lekeisheneng ha a na le tjhelete ya ho se qala o ka mo eletsa hore tjhelete o tla e fumana jwang kae?

Dihwai tsa kgale di ne di qhekella le sepinatjhe se hlaha. Hlalosa ka mekgwa e fapaneng ya ho se sebedisa dijong o hlalose le ka di-vitamin tse tswang sepinatjheng tse hlaha.

Mane Stellenbosch ho na le dipolasi tsa morara tse ngata moo ba etsang veini teng. Vein e na le tjhelete e ngata haholo ka pono ya hao e kaba kgwebo ho ya ho etsa veini. Ke ntho eo nka e qalang. O hloka ho etsa eng le eng hore o qale kgwebo ena. Hlalosa pontsho ya hao ka botlalo.

Hlalosetsa molekane wa hao hobaneng o reka dijo tse ka hara lekotikoti haholo ho feta tse omisitsweng.

Batla ho reka thepa ya ho lema le peo. Utlwile ba re bankeng ba ka o thusa. Founela teng o botse ha o founa o ba fe dintlha kaofela.

Ho tla jwang meroho eo o e jalang e sa tshwane le meroho eo o e rekang dishopong ka tatso. Qoqela motswalle wa hao.

Ho tsena tsa dijalo ho dula ho na le di tlhokahalo ya mmeraka empa balemi ba dipolasi tse nyane ba hula ka thata mmarakeng ba dula ba behellwa ka thoko ebile ba tluwa ditoro. Tokomane tse ngata hore dijalo tsa bona di amohela dijalo tsa bona di rekwa ha dihwai tsa dipolasi tse kgolo di se di rekisitse dijalo tsohle. O Ka etsa jwang maemong a tje o le sehwai se senyane?

Ho etsa plan e leng ho etsa moralo wa seo o tlo se etsa. Ho bohlokwa haholo haholo jwang mosebetsi wa temo wa polasi. Ha re tla basebeletsi ba hao o lokela ho o hlwaye ba tsebang ba sa phopholetseng ba nang le boiphihlelo bo felletseng o hle o qobe basebetsi, basebeletsi ba tla utswa le hona ho ja direthe ba tla di ya polasi. A ko eletse baqadi di ba mapolasi a manyane ka moralo o phethahetseng. O ba tlamehang ba etse ho ba hira basebeletsi ba mapolasi a bona.

Di-cooperatives tsa temo di na le batho ba nang le mehopolo e sa tshwaneng ha ba lwana ntho di ya sa senyeha ebile ba tlohela le ho etsa ntho eo ba tshwanetseng hore ba etse. Qoqele motswalle wa hao ka hore ba ne ba lwanela.

Ha batho ba batla hore ho tswalehe mofuta wa phoofolo o le mong o tshwanang hantle. Ba ye ba batle mofuta o tshwanang hantle. Ebe phoofolo e tona le e tshehadi hore di etse thobalano ho tsebe ho hlaha madinyane kapa madinyane a jwalo hantle. Mokgwa oo o bitswa breeding re fe maikutlo a hao ka moo o ka etsang le hona ho kgothaletsa breeding hore mofuta o itseng wa diphoofolo o dule o le teng.

Dihwai tsa kgale ne di qhekella dijalo tse sa jeweng ho etsa meriana ya setso hlalosa ka meriana ya setso eo o e tsebang le hore e phekola mahloko afe.

O batla ho etsa serapang kamora hao a ntlo ya hao. Hlalosa hore o tla qala ka ho etsa eng le eng le hore o jala dimela tse jwang le hobaneng.

Bophelo bo botle ba diphoofolo bo amilwe ke phethoho ya maemo a lehodimo. Tsebo ya sehwai feela ha e sa hlole e lekana ho hlokomela diphoofolo. Ke ka hoo dingaka tsa diphoofolo di dula di ikamahantse le dihwai. Hlalosa ka bohlokwa ba bophelo bo botle ba diphoofolo mme hlaloswa ya hao e be e tswang. Ho se ho sehwai ho ya ho moreki wa nama.

Qoqela bana ba hao ka tsela eo naha ya bo lona e ileng ya nkiwa ka teng.

Batho ba kgale kgale ba ne ba sa tsamaye dingaka tsa sepetlele ho phekola mafu a fapa fapaneng. Ba ne ba ikgella dijalo tse fodisang. Dula fatshe o buisane le batsofe ka sena o batla ho tseba nka dijalo tse fodisang ebile o tla etsang ka tsebo eo

Dikgoho tsa mahae ha di latswe je ka dikgoho tsa toropong. Hlalosetsa abuti wa hao hore hobaneng di sa latswe ka ho tshwana.

O rapolasi o na le bana ba bane ha o shebile o tlo siya polasi ya hao matsohong a ngwana o feng, hobaneng o kgethile ngwana oo kapa bao.

Sehwai se seng se setjha sa tikoloho ya hao se tla ho wena o se batla. Keletso se tshwenywa ke taba ya seboko se nang le ho hlaselang poone sebakeng seo ha se tsebe ka leano la ho fafatsa la Lefapha la Temo sebakeng seo mo hlalosetse ka lenaneo le jwalo. Hlalosa dintlha ka botlalo.

Ha ntle ntle ekaba naha ena ya Afrika Borwa ke naha ya mang, ka hobane honale le batho ba ngata ba e bakang. Hlalosa Karabo ya hao.

O rata ho nwa tee ya Rooibos ka tsela eo o e ratang ka teng o ka re nkebe o na le polasi ya teng o nka qeto ya hore o batla ho jala ka bongata o be rapolasi wa Rooibos. Ke mehato efe eo o tlo e nkang hore o etse toro ya hao e phethahale. Hlalosa ka botlalo.

Ho bohlokwa hore re itlhokomele ebile re je dijo tse tla re fang matla buwa le batswalle ba hao hore le nke leeto la ho ya polekeng moo le ka fumanang ntho tsena tse pedi.